Ndingamcebisa umhlobo wam ithi kanti ayingomntu unamatyala amaninzi kwaye ithi kanti nemali ayipeyayo yimali eyaneleyo eninzi ukuba makakwazi ukufanelekela ukuba ne-credit card.

kakhulu ngokuba kaloku bendinesizathu ngokuya bendifuna uvula elaa khadi letyala, kodwa ke ngenxa yento okuba inqanaba lam letyala lisezantsi kakhulu andikwazanga ukuthi ndiphumelele oku. So ndithe ndadimazeka kakhulu kwaye ndabuhlungu kakhulu.

Phathe i-ID yam kwaye ndiphathe ne-proof of address esuka kwakhawunsila ukuze ndivule iakhawunti kuyo nayiphi na ibhanka yaseMzantsi Afrika.

Dinga ikhadi ledebhithi ngoba kaloku lilo elinceda into yokubana singasoloko siphethe imali apho sihamba khona, nto leyo eyawusenza izixhoba zezikrelemnqa. Kodwa ke kunoko ngelaa khadi imali yethu ikhuselekile ebhankini, thina ukuze sikwazi ukusebenzisa imali sisebenzisa elaa .

Ndingabalekela ebhankini kodwa ke kuba ngoku izinto zanamhlanje sezilula kakhulu kwaye sinazo nee-ephu zebhanki ezifowunini ndingathi ndingene nakwiephu okanye ndifowunele ibhanka ndiqhagamshelane nebhanka ndize ndivale ikhadi elo. And then ndihambe ke ngoku ndiye ebhankini ukuze ndikwazi ukufumana uncedo olungakumbi.

ukuthi akhangele ibhanka engazukumtsalela imali enintsi, ibhanka engazukufuna uhlale ikhubeka ngemali enintsi.

ukubhatala ngekhadi, ndiyithanda kakhulu ukubhatala ngekhadi. Ndikufumanise kukhuselekile ukubhatala ngekhadi kunento yokuba ndiphathe imali .

Abantu badinga ikhadi lekhredithi ukuze njalo bahlale benayo imali yokuthenga izinto abasenokuzidinga nasekudeni benyanga.

Ewe, ndicinga ukuba yinto elunge kakhulu kuba kaloku nanini na ibhanka idinga ukubhalela umntu imele ibe nayo idilesi yakhe ukuze izombhalela kwindawo efanelekile.

Ndingothuka kakhulu kuba le nto inokwenzeka kwaye inoba ndingazibona sele nditatazele kakhulu.

Ndingakhangela i-ATM ekufutshane ukuze ndikhuphe imali kuyo.

Ndingaya ebhankeni phakathi ukuze ndikwazi ukuqonda ngale mali imane itsalwa kwiakhawunti yam.

Mna ndizithembile iibhanki kakhulu ngoba ubukhulu becala imali yam ndiyazi ukuba ikhuselekile ebhankeni.

Tatomkhulu, kungcono kakhulu ukuba imali uyigcine ebhankeni kunento yokuba uyigcine apha endlini. Apha endlini isenokubiwa nangabantwana okanye ukuba kuba kunokwenzeka nayo nantoni na apha endlini efana nomonakalo nomonakalo kwindlu, umhlawumbi ukutsha kwendlu. Ngaloo ndlela ukuba imali yakho isebhankini kuyo uzawube usazi ukuba noba kwenzeka ntoni kodwa yona ihlala ikhuselekile, kodwa ukuba izawube phantsi komatrasi iyawukutsha kunye nendlu leyo.

Ndingambuza ukuba uqiniseka njani ukuba nyhani iyiyo le nto ebeyenza kwi-intanethi. Ndingambuza ukuba uthi uvule kweyiphi ibhanka kwaye ziintoni abaye bazifuna ukuqinisekisa ukuthi ngokwenene yindawo leyo yokwenyani.

Iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu ndingayifaka ngokuthi ndiyokuyifaka kwi-ATM. Ndingayifaka kwakhona ngokuthi ndingene ngaphakathi kwi-bank tellers ukuze ndikwazi ukumfakela kwiakhawunti yakhe kanti ke ndingayenza nento ekuthiwa yi-money transfer ngokusuka kweyam ibhanka ndiyise kweyakhe.

Ukuvula ibhanki ngeintanethi kubonakala kulula kodwa mna ndikhetha ukuziyela buqu ebhankeni. Ngenxa yobuqhophololo nobukrelemnqa obukhoyo mvanje ndikhethe ukuthi ndiziyele ebhankini ndizokwazi ukuqiniseka ukuba ndenze indlela eyiyo.